Uma nginganikezwa ithuba lokusebenza epulazini, ngingakhetha ukusebenza ngezitshalo, nemifino, nezithelo, ngoba imifino unempilo futhi ibalulekile, futhi ngingumuntu othanda inhlabathi kakhulu.

Izinhlobo zezitshalo ezifanele kakhulu ukuqandisa, imifino, iklabishi, ispinashi.

Abantu basemadolobheni banganciphisa amanzi ngokuthi bangagezi izimoto zabo ngamapayipi, kepha basebenzise amabhakede, futhi okunye bangacheleli izitshalo zabo ngemapayipi, kodwa besebenzise amabhakede ukuchelela izitshalo engadini. Nokugeza kumashawa, bangasebenzisa ubhavu or noma indishi.

Ukutshala umoba endaweni engenawo amanzi kungaba yingozi kakhulu, ngoba umoba uphila ngamanzi kakhulu ukuthi ukuze uthambe futhi ukhule ngendlela ukuya phezulu. Uma ungatshala umoba endaweni engenawo amanzi, umoba wakho angeke uze ukhule kahle, uzokoma, uzobhasha, uzoba mfishane, angeke uze uthambe.

Ugogo uMaNtuli ngingamluleka ngokuthi abheke isikhathi nesizini okumele atshale ngayo izitshalo zakhe ikakhulukazi imifino, ilunga kakhulu ebusika. Ehlobo akumele atshale u-anyanisi ngoba izulu lisuke lina kakhulu.

Uhulumeni nabaholi bendawo bangasiza ngokuthi bahlale phansi babonisane ukuthi bangenza kanjani ukuthi abantu abantu bendawo bethole amanzi, ngoba amanzi abaluleke kakhulu. Okokuqala bangaqala ngokuthi belethe izithuthi manzi zesikhashana.

Umthelela wezemvelo muhle futhi ukusiza kakhulu ngoba usiza nezakhamzimba ezinjengamafruthi ezinjengokudla okuhlaza okubalulekile okunempilo emzimbeni womuntu futhi uhlala isikhathi eside.

Ubaba uMthembu okokuqala akudingayo ukuthi abe nemali yokuqala ibhizinisi, okwesibili, indawo ekulungele ukuthi angafuya izinkukhu zakhe, okwesithathu abenezinsiza kusebenza ezizodingakala okubalwa amadramu amanzi, ukudla kwezinkukhu.

Ukuguquguquka, kwesimo sezulu kanye nezindaba zemvelo kwezolimo kunomthelela omkhulu kakhulu, ikakhulukazi kwizikhukhula. Izikhukhula ziyamosha, zimosha kakhulu imfuyo, zimosha kakhulu emadlelweni, zimoshe kakhulu ezivandeni zabalimi, futhi ukuguquguquka kwisimo sezulu kuyamosha uma izulu lizoshisa kakhulu kome umhlabathi, izitshalo azikhuli kahle.

Abalimi into abangayenza ukuthi ezindaweni zabo zokulima babiyele ngezinto eziseka ukuthi inhlabathi engaguguleki nanokuthi umuntu umlimi uma efuna ukulima aqale abheke indawo ekulungele ukutshala ikakhulukazi indawo ebekile phecelezi e-plain azokwazi ukuthi alime kahle Inhlabathi yakhe ingaguguleki uma izulu lina angatshali endaweni eyehlelayo.

Ngingathakasela ukuthi ngimusekele phecelezi, support, ngokuthi ngithenge kuye izinkukhu ngoba izinkukhu ziwukudla nami ongisizayo. Futhi zishibhile kakhulu, zizokwenza ukuthi kancane kancane ngibe lokhu ngimthengela kancane kancane ngibe ngilokhu ngimthengela ukuze naye athuthuke kakhulu. Ngingamusaphotha ngokuthi ngimthengele izinkukhu.

Izinhlobo zezitshalo ezitshalwa endaweni yangakithi. Kuba isipinashi, kube ukherothi, kube amabhontshisi kube, kube iklabishi, kube utamatisi, kube u-anyanisi, kuma-vegetables, kuba ubhatata, kube amazambane.

Abalimi abasafufusa banezinkinga ezinkulu futhi eziningi, ikakhulukazi izinsiza kusebenza kanye nemali. Badinga kakhulu uxhaso lemali ukuze bathuthuke futhi badinga amanzi, badinga ukwesekelwa ngendawo ukuthi baqale amabhizinisi abo bakhulise amabhizinisi abo.

Izimo zezulu ezifanelekile zokutshala amagilebhisi ewayini, amagilebhisi adinga amanzi kusho ukuthi idinga isizini yehlobo, ngoba izulu lina kakhulu amagilebhisi adinga amanzi amaningi.

Adlala indima enkulu emphakathini kanye naseNingizimu Afrika ngoba ayasiza ekuthuthukiseni umphakathi futhi ayasiza kwindlala, futhi asiza nangokukhiqiza amathuba omsebenzi.

Abalimi bangakithi banokutshala kakhulu ummbila, banokutshala isipinashi, banokutshala amaklabishi, banokutshala ukherothi.

Ingoba zithuthukisa amakhono abantu futhi zinciphisa ubugebengu zisiza kakhulu emnothweni wezwe, ngoba sinciphise indlala futhi zakha namathuba emsebenzi.

Kuwushintshe kakhulu ngoba kuyenzeka ukuthi ngibe nogqozi kakhulu nofuqufuqu lokuthanda izitshalo, futhi kusize kakhulu ekutheni ngithuthukise umphakathi wangakithi. Sicobelelane ngolwazi nabalimi abanye abasafufusa nezindaba zokutshala. Futhi kusiza kakhulu ekuthenini sibonisane ngendaba yezitshalo ukuthi kuhamba kanjani.